Ndicinga ukuba bafuna ubuyela ezilalini bayokufuya bajonge imizi yabo kuba bangasenanto ibadibanisa nedolophu, ngoba bathathe umhlala phantsi.

Indlela yokunxiba nokuhlonipha ufumane umbhaco unxibe umbhaco ngendlela ehloniphekileyo enxitywa xa kukho umcimbi okanye ifasikoti okanye iphinifa ubhinqe ufake isikhafu uzoba ngumntu ondilisekileyo nonesidima ohloniphekileyo njengodabawo.

Mhlobo wam, xa uyindoda yomXhosa kubalulekile ukuba uthwale. Njengoko ke akuvumelekanga ukuba uthwale endlini loo nto ithi ibonise intlonipho nokuhlonipha kwakho elo khaya. Ngoku ke mhlobo wam ungawothula umnqwazi wakho uzokwazi uwuthwala xa siphuma. Umnqwazi asikwazi ukuwuthwala endlini ngokubonisa intlonipho.

Isinxibo esinefuthe ngalo kootata amaXhosa abangamaXhosa ngoba kaloku awukwazi ukunxiba injini kunye nesikipha sesiXhosa okanye injini kunye nombhaco. Xa unxiba umbhaco kufuneke unxibe injini, kufuneke unxibe umbhaco kwaye nesikipa sombhaco not isheti kunye nebhulukhwe yombhaco. Loo nto leyo inefuthe elibi kakhulu ibonisa ukungahloniphi isiko lethu lakwaXhosa.

Isinxibo sale mihla sinefuthe elibi kakhulu koomama ngokuba kaloku oomama oomama bangoku bayakwazi ukunxiba iimpahla kunye nemimbhaco. Loo nto ithi ibonise ukungahloniphi isiko lakwaNtu.

Umnyhadala wesiNtu umgidi, umgidi ndinganxiba umbhaco iskipa sombhaco, ibhlukhwe yombhaco kwaye nesihlangu esivulekileyo okanye esivalekileyo ngoba kaloku ndibonise ukuhlonipheka nokuhlonipha esesiNtu.

Isinxibo sebhinqa elitshatileyo nelingatshatanga, ibhinqa elitshatileyo kubalulekile ukuba libe nento elibhinqayo esinqeni libalulekile ukuba libe nento elibekwayo emagxeni ukubonisa ukuhlonipheka nokundiliseka. Ibhinqa elitshatileyo kubalulekile ukuba libe nento elithwalayo entloko ukodlula ibhinqa elingatshatanga uzibonakalisa umahluko phakathi kwakhe nomntu ongatshatanga.

Yindlela ebalulekileyo nelungileyo yokunxiba kubantu abatshatileyo, kukunxiba ifaskoti ukunxiba umbhaco kwaye nokubhinqa esinqeni nokuthwala entloko. Loo nto iye ithi ibonakalise ukuhlonipheka nesidima sokomntu otshatileyo.

Iindlela ezinokusetyenziswa kukuba amasiko nezithethe, inkcubeko kwaye nenkolo zibhalwe kwincwadi kubekho incwadi ethengiswayo ethi Amasiko Nezithethe Iinkolo Neenkcubeko, kuzokwazi ukuba wonke umntu akwazi ukuyibona ukuba ibaluleke kangakanani inkolo nenkcubeko yethu.

Ukubaluleka kosazi isiduko sakho, mntana wam, ngokuba kaloku zodwa udibane nebhinqa uphandleke lilo ufune ukulitshata okanye ufune ubuhlobo nalo. Ngoku ke kubalulekile ukuba usazi isiduko sakho, usazi isiduko sayo uzokwazi ukuthi before uliqale nazane kakuhle.

Intombazana, bantwana bam, ndicela nihlukane nale nto yokuxhaphaza isiduko sakulo nina ngokuba kaloku intombazana ethi isebenzisa isiduko sikanina yintombazana ethe yafumaneka kungekatshatwa, yintombazana ethe yafumaneka ngaphandle komtshato. Ngoku ke ukuze unina akwazi ukuba le ntombazana isebenzise isiduko sayo kufanele le nto umama wale ntombazana atshate kufanele umama wale ntombazana alotyolwe ngokupheleleyo. Loo nto ke izawuthi ilandwe iqhubekise ifikeleleke ekutshintsheni kweziduko.